Uma nginganikezwa i-data elingena mkhawulo, ngingalisebenzisela izinto ey'ningi kakhulu, okokuqala nje ukufunda okwesibili ukusiza laba abafuna ukubhalisa ey'kolweni kodwa abangakwazi ngoba nakhu benginalo i-data. Okunye engingakusebenzisa ukubukela ama-video, ama-movie, ngihlale nje ekhaya ngibukele izinto ngikwazi nokuthi ngi-download-e okunye engikudingayo. Angiboni ukuthi i-data ngingalicabangela, ngingalisebenzisa budlabha kakhulu.

Sasibukela ibhola langaphandle lika nobhutshuzwayo, ibhola lezinyawo lapho sasihleli khona. Sibaningi sibukela sihleli, sijabulile kudlala amabhola lanka ngaphandle lanka angadlali kumabonakude wasemakhaya i-locally babe wabonisa ku-satellite sasiwabukela khona. Kwakumnandi kakhulu ama-team angaphandle eqhudelana emdlalweni webhola.

Amaciko asebenzisa kakhulu i-social media kulapho abantu abaningi begcwala khona, abantu abaningi ubathola nge-social media. Ngokubona kwami nokwazi kwami abantu abaningi abama amaciko basebenzisa i-social media umuntu mangabe usumbona usuhlangana naye umbone ukuthi nangu ngiyamazela ku-social media basebenzise nomabonakude, basebenzise ne nama-radio.

Into abantu abafuna ukuyazi kakhulu ukuthi kwenzakalani ezweni labo. Okunye abantu abaningi bathanda umculo kuzoya ngokuthi i-radio station yami, ngiyikhandela kuphi umsakazo wami uzokhandelwa kuphi. Uma ngabe kusezindaweni zasemakhaya. Kuzomele ngibuye ngiyinikeze isikhathi sokuthi, imiculo engiyidlalayo imiculo yoMaskandi, imiculo ezoheha abalaleli ezothandwa abalaleli. Kumele ngazi ukuthi abalaleli bami yini abazoyithanda yini abangeke bayithande.

Ebaluleke kakhulu ngezinhlelo zezingxoxo zasendaweni eziteshini zomsakazo zomphakathi. Ukuthi esiteshini sakho iluphi ulwimi olisebenzisayo? Uma ngabe kuwukuthi isiteshi esendawo fanele i ulimi olukhulunywa khona, kube ulimu lwabantu bakuyo leyo ndawo. Into abazokwazi ukuyizwa babeyilalele.

I-mobile router iyasiza kakhulu mangabe ugesi uhambile ngoba kunalama-router lanka wasendlini akhandelwe nje vele ukuthi ahlale endlini, lawo-ke ayacima mangabe ugesi uhambile. Kodwa i-mobile router uyakwazi ukuthi uyifake e-charge-ini. Uyihlalise uhlayihlalise iskhathi emva kwaleso sikhathi usungakwazi ukuthi uyisebenzise ngisho nanoma ngaze kuthiwe ugesi awusekho uhambile uyakwazi ukuyisebenzisa i-mobile router. Nanoma yikuphi lapho uyakhona, uyakwazi futhi ukuyithatha ukuyifake esikhwameni.

I-Wi-Fi ngosuku ngiyisebenzisa isikhathi esiningi ngiyisebenzisa imini yonke kusukela ey'khathini ezingu-four, two, five hours ngoba ngisuke ngibheka imisebenzi yesikole. Ngiphinde ngingene kuma-social media ngibheke ukuthi abangani bami ba-ray'di yini ngisebenzise yona i-Wi-Fi imini yonke o-Whatsapp, o-Facebook. Into zesikole ngifunda online so i-Wi-Fi ngiyayisebenzisa kakhulu.

Kubaluleke kakhulu ukuthi iy'nkundla zilawulwe abazali ngoba isandla somzali siqinile futhi siyakwazi ukukubonisa uma ngabe into isi-wrong. Into ingasekho-right. Ungasenzi kahle umzali lapha ekukhona khona umzali k'yabonakala nalapho engekho khona umzali futhi k'yabonakala. Abazali bayakwazi ukubhekelela ukuthi izinto esizenzayo zilungile noma cha. Ngaphandle kwabazali siyagcina sesiphuma esandleni.

Uma ngabe ngisebenzisa i-Wi-Fi uma ngabe kufika i-loadshedding i-router iyacima kuphoqelekile ukuthi ngithenge i-data ngifake lona ngiqhubeke ngisebenzise lona ngoba i-Wi-Fi isuke isinqamukile ngaleso sikhathi. So kuyaphazamiseka kakhulu ukufunda ngoba tholukuthi isikhathi sokuthi ngihambise lowo msebenzi sesisincane kakhulu. Angisakwazi ukuwuhambisa ngaleso sikhathi ngoba seng'banjezelwe ukunqamuka kwe-Wi-Fi.